Mona lefatsheng motho e mong le mong o tlameha ho ikemela. A iketsetse dintho tseo e leng hore di tlaba ka mabitso a hae mohlala a be le business e leng hore tlaba siya mabitso a hae. Ho kgaohana le taba tsa ho kopa kopa batho ditjhelete kapa o ntso kopa kopa batho eng hore o kgone ho ba le eng.

Motho oo tshwerweng ke lefu le sa foleng. O tlameha ho nka moriana wa hae tsatsi le letsatsi nako e nngwe le e nngwe e leng hore o tlameha ho nka ka ona hobane o tlo o thusa haholo. Holo hore lefu leo le se ke la hatella mmele wa hao le se ke la hatella le masole a mmele a hao o tla o thusa haholo holo kgonne ho etsa ntho tse ngata ebile e tla o thusa le hape ka bo se bonahale hore o na le lona lefu leo ha o nka meriana ya hao hantle ka nako e lokileng e kgethehileng.

A bonahala ka taba ya hore ho na le di-certificate tse leng hore di ya jwentsha hore o lo fumana hore dibeuwe ka hara wona matlonyana ao ka hara ona ha o kena feela, o ke wa bona hore ke certificate mane se buwe mane se-plug-we ho jwentsha hore matlwana ana a ngodisitswe a sa ngodiswang o tlo bona ka hore ha o sena sona certificate seo se sa papalwang letho o tla bona ka yona eo hore aa tjhe matlwana ao ha a ngodiswa.

Ee, taba e etsang hore motho a se ke a fumana thuso mona tleliniking kapa hona sepetleleng ke taba ya hore motho ha o itsamaela o le mong ha hona dingaka kapa tsona batho ba o thusang ba o nkele hloohong haholo holo holo e bileng mono o le motjha. Jwale ke buile le bona ke ba jwetse tsena le mathata a itseng ba sa nkelle hloohong pele ba re bona ba qala pele ka batho ba baholoholo, ba eleng hore ba hloka thuso. Batjha bona ba tle ba ba bona ka morao ke yona taba e etsang hore ba seke ba nkela ba seke ba ba nthusa ho hang. Ke taba ya pele hore ne ke tsamaya ke le mong, empa ha ne ke tsamaya le motho ya moholo ekaba le kgale ba potlaketse ba ne ba nthusitse.

Jwaloka ha ke tshwerwe ke sefuba jwale ke sa ikutlwe hantle ke taba ya hore ke tlo ya tleliniking ho ba tleleniking ke mo ho thuswang teng ka tabanyana tsa bo sefuba. Eya, e le hore ke mo thuswang batho bao e leng hore wa kena ebile o sontso o kopana le doctor klaar e sentse e o thusa mothusi eo wa o sontso o kopana le yena.

Taba ya hore bohlokwa ba hore a nwe meriana wa TB ke hore o tlo fokotsa nthonyana eo ya hore TB eo e mmeleng o theohe palo ya TB e leng mmeleng wa hae o theohe ebile o tlo mo thusa le ka hore a sevke ke a kgohlola ho kgohlola oo ke ona o tlo fokotseha o lo le ha ntse a nwa meriana ebile e tla thusa le masole a mmele a hae a matlafale a lwantshe taba ena ya TB. A Ke a phele nakonyana e telelenyana hore ke kgone ho fola le yona.

Matsholo a bophelo a banna a bohlokwa haholoholo mme hore a ntlafatswe a hloka ho hlokomediswa haholo ebile o etse ntho tse leng hore di nepahetse tse leng hore di ya hlokahala haholo hore a ntlafatswe haholo.

Re le batho re na le ho dumela dintho tse fapaneng. Jwale taba e ya hore batho ba se ke ba sebedisa di-clinic tsa ho rera ba dumella moo ebile ke nahana ebile e ya ba sebeletsa ka hoba ha beke ba ke ke ba hloka hore ba ye moo kapa ba ke ba hloke hore thuso ba hloke thuso hotswa ho yona. Ya jwentsha hore ka mokgwa bona ba iphelelang ka teng ba ikgona ebile ha bana mathatanyana a le hore ba hlola. Ee, ke bona e le nthonyana e leng hore e hantle hobane kaofela ha rona re phela ka ho sa tshwaneng jwale ee.

Taba ya hore molekane e mong a e fumana a na le tshwaetso ya kokwanahloko ya HIV e mong a se na yona ke taba ya hore molekane ae fumanang a na le yona o ne ntse a etsa dithobalano le batho ba bang ba eseng molekane wa hae ka thoko e be le hore o e fumana moo. Hape ho ka etsahala o le hore e mong yena o hlahile ka yona jwale a hlahile ka yona e fumane ho batswadi ba hae. Ke tsona ntho tse pedi tse leng hore di ka etsa hore di bakwa ke yona ntho eo o mong o hlaile ka yona. E bang o fumana le batho ba tsa ho robala hobane ba e seng molekane wa hae ba sa itshireletsa le teng hodima moo.

Pula ile yana haholo tsatsing leo ka matla jwale wa hlokeha jwale he ha ke batle mo eleng hore ke tla ipata teng ke la nna ka ipata bone dishopong mane moo ho rekiswang teng mabenkeleng ee. Ha esale ke ema moo ke emela pula ena e le hore e theohe hanyane ke kgone hore ke tsamaye ke ye hae nne ebile e ne se nna fela moo eleng hore le nna a hlokang hore a ipate moo ke kopane le batho ba bang ba bang haholo, ba eleng hore ne ba tsamaya le ka maoto le bona jwalo ka nna ise pele ha e theoha a fokotsa jwale re ile ra tsamaya hee ra le ba hae mang le mang a kgona ho tsamaya jwale a ye moo a tshwanetseng a ye teng.

Ha ele tjena hee motswalle ha ele hore jwale a sa batla ho nka meriana ya hae o sa re yena o sebedisa meriana ya setso. Okay, ntho e bonolo hampe, ke tlo etsa hore jwale ke ye moo tleliniking moo le hore o fumana meriana ya hae e teng. Ho ba na le dingaka tse leng hore di ya tsamaya ebile ke kgona ho lata o le hae di lo phekola o le hae jwale ke tla ya tleliniking ke ba bitse jwale ke ba jwetse ka motswalle ha sa ho nwa meriana. Jwale ho hlokeha hore jwale ba mo etele hae mo a dulang ba ikopantshe le yena be ba buwa le yena.